Lapho-ke, isimo ekumele ngisilungise, ngisilungisa, ngokuba lenqola engizobe ngihamba ngayo, kuyofuneka ngazi ukuthi-ke uyamukela yini emathulusi ami anesindo futhi ngibatshele ukuthi isisindo sawo sikangakanani, ngizokwazi ukuthi nabo ngathi uma sengifika ngijikiswe. Njengokuhamba ngendiza nje, kumele wazi ukuthi isisindo esingakanani noma futhi ulungiselele nokuthi uphathe imali uma kuwukuthi awubuzanga ngoba bayaye bayengeza imali, ethe xaxa kunale ozoyikhokha. Uma kuwukuthi uhamba njengeyimoto, njengamakhumbi, amatekisi, usuwazi ukuthi usuzokhokhela, mhlawumbe elinye i-seat. Kufuneka ulungiselela ukuthi kungendleka, kungenzeka ukuthi ukhokhe okuthe xaxa okungaphezulu kunalokho ojwayele ukukhokha uma uzohamba, isimo nje .

Mngani wami kwake kwenzeka lapha, ngihamba ngisuka eGoli ngilibhekise e-KZN. Kune salukazi esasihamba lapha nomzukulu waso. Eyi, njengoba sihamba ngebhasi nje, ibhasi uma liloku linokuma-ke emagaraji, lime isikhathi. Lesi, salukazi saphuma-ke sikhaphe nomzukulu waso endlini encane. Eyi, sacishe sasala mfowethu, ekucishe ekusaleni kwaso eyi, lapho-ke sasesikhuluma nodrayiva, simcela udrayiva, esebodla umlilo, esefuna ukuthi vele eshaye ibhasi eshaye echithe, sishiye khona isalukazi lapho. Saphuma-ke sesiyobheka isalukazi, sasithola ukuthi cha, nasi isalukazi sesiyanqamuka, sesiyaphuma endlini encane. Sakwazi ukuthi sicothoze naso, saze sayofika ebhasini. Kodwa leso simo sasingiphatha kabi ngoba nomshayeli ubebonisa ukuthi eyi akasafune lutho, nasendleleni ubese drayiva nje ngesivinini esiphezulu, okuyi lokho futhi obekubuye kusithuse nje. Hhay, leso simo sasingiphathe kabi.

Amakhasimende ami impela ngingakhuluma nawo isikhathi sisekhona, nami uma sengibonile sengibona ukuthi sekunamatholi, ngizofaka isaziso kwezokuxhumana ku-social media, ngifake isaziso nasemaphepheni, ngifake isaziso naseyinqoleni ezihambayo, nala bathenga khona-ke, noma sebezofika bezoshiya iyimpahla zabo. Ngibazise nangocingo, amakhasimende ami, engiwaziyo ukuthi ngiyakwazi uxhumana nawo ngocingo nangemiqhafazo. Ngibazise isikhathi sisekhona ukuthi sekunamatholi manje asekhona. Ngakho-ke, izinga-ke lokushaja selizonyuka ngemali ekuwukuthi, nabo bazokwazi belungiselele ukuthi impahla yabo isizobiza ukuthe xaxa. Hhayi ukuthi kusuke kwenzwa yimina futhi, ngibatshele futhi cha, akwenziwa yimina, sekwenziwa isimo eseshintshile sekunamatholi.

Eyi, ibhasi impela nginokuzizwa, ayi ukuligibela ebusuku cha, ayi angizizwa nje kahle, ngizizwa ngithukile ngoba ngisuke ngingaboni kahle, kulivindi. Ngithanda ukuligibela emini. Ayi futhi uma ngizoligibela eyindaweni eyithile nje, ayi ngeke. Ngiyaye ngibone nje, ngibone ukuthi indlela yami ngeke ngifike la engiyakhona, futhi ebusuku kakhulu nje nobuthongo bube budlanga, ungasababoni noma ibhasi lisahamba ngokuyikho, ngesivinini esiyikho, nendlela eyiyo. Ngakho-ke nje, kuyangithusa ukuhamba ngebhasi ebusuku noma ukugibela nje inqola, noma iyiphi ebusuku, ayi, ayi angizizwa nje kahle.

Ayengathuthukiswa ukuthi-ke bakwazi ukuthi baxhumane nabo abantu abakhubazekile, ngeyincingo nemiqhafazo ukuze bazohlale nabo bezizwe bebalulekile, betshelwe ngaso sonke isikhathi, noma besendelwe imiqhafazo ngezinto esezenzeka, noma noshintsho, noma nama-timetable. Kukhulunywe yabo, kukhulunywe nabo njalo noma bekhona lapho kwezokuthutha bakwazi ukuthi babenzela indawo ezokwazi ukuthi ibamukele kahle ngesimo esiyiso, kuhlale nje begadiwe, bebuzwe ukuthi, ukahle, ushoda ngani, bezizwe bebalulekile. Lokho-ke ngicabanga kungasiza kakhulu.

Umzila wami ngawulungiswa ngokuthi, ngilungise kuqala amahora, yiyo ekumele ngiwalungise, ngitshele abagibeli kusenesikhathi ukuthi iyinqola seyizosuka ngeyikhathi eyisemuva, ngoba senzela ukuthi sizokwazi ukuthi sihambe ngomunye umzila ongeke ugcine ususenza sibhadale noma kube neyindleko phambili. Ngakho kuyofuneka sisuke kusenesikhathi ukuze sizokwazi ukuthi sifike ngesikhathi abasijwayele. Kodwa-ke ukusuka kwethu sisuka ngesikhathi-ke esithe ukuba semuva kunalesi abazobe besijwayele ukuze nabo iyindleko zingabadli kakhulu ngoba uma sohamba ngawo lo mgwaqo, ngizobatshela futhi uma sokwazi ukuthi sihambe ngalo mgwaqo lo oneyindleko kuzongiphoqa nami ukuthi ngikhuphule imali yabo, yabagibeli noma eyeyimpahla isuke yehle.